Tjhe nna ke bona e se nthwe mpe ho nka lekoko la kgale hore sebediswe lona ho etsuwa setsiba bakeng sa mofu. Hobane koko leo e ntse la lapeng mono ha bo mofu, mme phofolo e ne hlajuwa moo ne ntse kopantswe le badimo ba mono lapeng leno. Sena se bontsha hantle hore e ntse e le ya habo habo, mme hape re sheba hape ka sebui se se buile hore malapa ona ha lekane. Jwale Tse ding tsa dintho ha di kgonne ho kopana mofu a patwa ho wa sebetsuwa, hoba le Basotho ba bang ba kgale kgale bona ebile ne ba sa sebedise le bo ntho tse ngata. No ho nkuwa feela kgomo mane motho thathelwa lekoko ha o rekuwe box-e eng so nna ke bona e seng ntho e mpe nka koko le kgale hore ba le sebeditse ho mofu.

Ha sa sa phele ke nahana hore ho ka sebediswa nkgono ka ha nkgono ke ngwana bo malome, mme a moholo ho mme wa hao. Mme ke nahana tse ngata tsa setso tsa lelapa o wa di tseba ke ka ha malome e le ngwanabo mme a ka kgona hore a thuse hore dimeetlo e tsamaye hantle, kapo e ka bang nkgono a ntsa phela mme wa mme wa hao ke yena ka mo sebedisang e bang malome a sa le siko. Le teng ha tlameha ho arolelwa mesebetsi, o tla arolelwa mesebetsi e tla be le motho wa mme nkgono malome a le siko, yona e tla lekanyetsa feela ha fihla nthong tsa bo ntate. Nthong tsa bo ntate ho so o tla tlameha hore ho kene rangwane e le ngwana bo ntate, empa a monyenyana mara le ena ke ntatao.